Metshameko ya kgaisano e e tshamekiwang ka seileketoroniki ke metshameko e e setseng e tlwaelegile mo nakong ya gompieno mme ebile e natefela batho ba le bantsi, e bantsha bodutu ebile ba tsamaisa nako ka yone.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko, ka go leng bonolo go ka itsenela fela mo mogaleng wa gago o itlhophele motshameko mongwe le mongwe yo o o batlang. Go sa tlhokagale gore o ka tswela ko ntle kgotsa o nne le batho mabapi le wena, ba ba ka go thusang go tshameka. O ka itshamekela o le nosi fela ebile go bonolo.

Go na le metshameko e le mentsi mo nakong ya gompieno e batho ba ratang go e dirisa go gaisana ka yone. Metshameko e ke metshameko e e tshwanang le metshameko ya dipalo, metshameko e e tshwanang le merabaraba mme ebile le metshameko e e tshwanang le chess.

Mo nakong ya gompieno batho ba dirisa didiriswa tsa diileketeroniki go tshameka metshameko e e tumileng. Didiriswa tse, di bonolo thata go di dirisa mme ebile di natefatsa metshameko ka tsela e e makatsang.

Selo se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki kgotsa ya mogala o o matlhajana, ke gore o ka e tshameka nako e nngwe le e nngwe e motho o e batlang ka yone go sa kgathalesege gore o ko kae, ka nako mang. Mme ebile mo metshamekong go na le metshameko e le mentsi e mešwa e e tseneng, metshameko e e tshwanang le ya dipalo le ya bodi-chess. Di ka go tswela molemo ka ditsela di le dintsi ka o ka ithuta sengwe mo go yone.

Gore motho a tle a kgone go tshameka metshameko mo inthaneteng o tlhoka gore a nne le data mo founung ya gagwe. Metshameko e e leng teng mo inthaneteng ke metshameko e e leng mentsi thata e e farologaneng. Metshameko e e tshwanang le metshameko ya kgwele ya dinao, metshameko ya dipalo, merabaraba, di-chess-e, di-snake and ladder.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka tsela e e sa siamang fa o e tshameka o sa kgaotse. O ka feleletsa o nna thari ka go dira dilo tse di leng botlhokwa mme ebile fa o fetsa nako e le ntsi mo screen-ing e ka go koafatsa matlho. Motshameko o ke o ratang wa mo inthaneteng ke o o bidiwang ka sejatlhapi Candy Crush.

Motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka data go romela le go amogela tshedimosetso magareng ga mogoro wa gago le di-server-ra tsa motshameko. Fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng o tlhoka mogala wa matlhajana le data.

Batho ba rata go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka ntlha ya gore ka nako eo data ga e tsamaye ka bonako, mme ebile tlhwatlhwa ya teng e ko fatshe thata. Sengwe gape se se dirang gore ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore ba tloga ba sena sepe se se botlhokwa se ba ka se dirang. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo, a ka itshokela thata mo nakong ya bosigo gore a kgone go itshamekela metshameko ya gagwe ya inthanete.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka tokafatsa matshelo a rona ka ditsela tse di farologaneng, fa e dirisiwa ka tekatekano. E ka nna le ditlamorago tse di molemo mo ditlhaloganyong, mo maikutlong le mo go tlotlaneng le batho. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e seyo bogolobogolo ka gonne go ne go itshamekelwa metshameko ya namana mme le thekenoloji e e leng teng gompieno e ne e seo ka nako tseo, le megala ya matlhajana e ne e seo.

Motho mo inthaneteng a ka tlhagelwa ke dikotsi tse di farologaneng ka metshameko ya teng, go nna le ditsala tse di sa siamang, go bua le batho ba o sa ba itseng mo metshamekong, go senya madi, go senya boitemogelo le go utswa tshedimosetso. Go ipoloka, o ka dirisa password e e sireletsegileng le go dirisa ditsela tsa thibelo.